Iiephu zokuthumela imiyalezo zangoku ziye zakwenza lula ukuthumela imiyalezo kunakuqala kuba ekuqaleni uthumele i-SMS efowunini, futhi kufuneke ube nayo ne-airtime uba ukwazi ukuthumela umyalezo oyi-SMS komnye umntu osebenzisa ifowuni. Ngoku kulula kwiiephu ngoba usebenzisa idatha, futhi xa ingekho idatha uyakwazi ukuba ukhonekthe kwiWi-Fi network ukuba ukwazi ukuthumelela imiyalezo.

Ii-data bundles endiye ndithi ndizisebenzise ziyafikeleleka kumakhulu amabini eerandi ngenyanga. Ndiye ndizisebenzise ukuthumela nokufumana imiyalezo kwiiephu zokuthumela imiyalezo. Ndiye ndizisebenzise futhi nakwii-social media platform. Ndiye ndizisebenzise futhi nangokuhamba ndisebenzisa ii-e-hailing service.

Xa usenza i-video call uye ungene kwiephu yezonxibelelwano yokuthumela imiyalezo. Uzawuthi xa ungena kulo ephu ujonge isimboli eme njenge-video camera. Uthi usowucofa loo simboli leyo izawuveza ke ngoku ubuso bakho seyibufotile, seyikhala kulo mntu umfowunelayo, eza kuyiphendula naye ize ijongise ikhamera kuye.

Isizathu sokuba abantu baxhaphaze futhi bantlonte abanye kumajelo okuncokola ndicingela ukuba iye ibe yinto yokuba umntu uba nesithukuthezi nxa eyedwa, futhi ke athathe ne-advantage yokuba akabonani nalo mntu aza kumntlonta okanye amxhaphaze kwelo jelo loncokola.

Seyike yandinceda kanintsi iWi-fi yasimahla ekwindawo kawonkewonke ekuhlaleni. Ndaye ndakwazi ukufika ngeselfowuni yam ndakhonektha kwiWi-Fi yasimahla ndakwazi futhi nokutshekisha ii-meyili zam ebendizithunyelwe.

Ndakhe ndadibana ne-AI chatbot ndizama ukutshintsha i-meter number yombane wasendlini kwi-intanethi. Yaba luncedo kakhulu le AI chatbot, futhi yakwazi ukuba ize indikhuphele i-number entsha yokuthenga umbane apho ndihlala khona.

Ndithanda ukumamela umculo owahlukeneyo futhi ndiye ndiwufumane lula kwi-inthanethi xa ndisebenzisa iephu yokumamela umculo efowunini yam. Ndikhonekte kwi-intanethi ze ndiwukhangela umculo endifuna ukuwumamela, ndiwustrime kuloo ephu.

IWi-Fi yasimahla kawonkewonke elokishini ingabanceda kakhulu abafundi bezikolo. Kuba bangakwazi ukuba bayohlala kwezo ndawo zikawonkewonke futhi baphathe ii-cellphone zabo bakwazi ukusebenzisa i-intanethi ukufumana ulwazi ngokwezinto abazifundayo esikolweni.

Abantu basezilalini ibachaphazela kakhulu into yoba amaxabiso edatha abe phezulu kakhulu kuba abakabi nazo izinto ezifana njengeWi-Fi yasimahla kwiindawo zikawonkewonke. Ke ngoku ukuba baze bakwazi usebenzisa i-intanethi ezifowunini nasezikhompyutheni zabo kufuneka bathenge idatha le amaxabiso ayo aphezulu kakhulu.